Eyi ngingamutshela ukuthi le nto uyenzela yena akayenzeli omunye umuntu eceleni kwakhe, kodwa uzenzela yena. So kuyamuphoqa ukuthi ewathathe amaphilisi akhe.

Eyi kunzima kakhulu ngoba abantu abasathandi abasathandi ukuya emtholampilo sebethanda lezi ndlela eyilula. So ukuthenga imikhiqizo engagunyaziwe.

Ingavele iye labo lapho abahlala khona phecelezi emakhaya, noma kuma-homes. Ngoba kukhona iy'ndawo zalapho khona abantu abakhubazekile khona abahlala kuzo.

Ngicabanga ukuthi ukufunda ngakho esikoleni, nokuya kumtholampilo oseduzane nawe.

Eyi ukuthi sibe nomahambendlwane endaweni yangakithi kusize kakhulu, ngoba indawo yangakithi indawo eqhelelene nedolobha. Izinto zithathela kude nentuthuko kanti ihamba kancane. Nalokho okwenziwe ikhansela siyabonga kakhulu, ukusicabangela ngempela. Ngoba kuke kugule umuntu nje emakhaya ethu singazi ukuthi ngampela ngampela sothatha sibeke nani, ngoba nokuya edrobheni kukude. Lokhu kusiza kakhulu, kusiza nje kakhulu. Siyabonga.

Ngingazizwa ngiphatheke kabi kakhulu. Kodwa futhi kunjalo vele, uma indawo kungeyahulumeni. Izinto yithatha kancane, yikho nje ukuthi umuntu kumele abekezele kwaphela, ya.

Abantu bayayithanda impilo esheshayo. Uma nje uzofika umutshele ngento oyibonayo nawe ukuthi ayi ingathi inamanga kakhulu, koda uzobona abantu bethe mbo kuyona leyo nto.

Ukuthi mhlampe lowo muthi uphathana lowo mkhiqizo uphathana kanjani? Ngibuke nale nto okuthiwa ama-side effect. Ngibuke ukuthi mina uzongiphatha kanjani mina. Ngaphambi kokuthi ngiwusebenzise.

Mhlawumbe uma izibhedlela zingakhipha into esakhumbi, nokuthi iy'guli iziguli benikwe iy'nsuku zokuthi mhlampe zokubuya. Mase kukhishwe imoto-ke ihambe iyobalanda mhlampe ey'tobhini lezo abahlangane kuzo, bebathathe bebayise ey'bhedlela nakanjalo bebabuyise emuva.

Singiphatha kabuhlungu kabuhlungu kakhulu, ukuthi sengaze kushone usana ngenxa yobudedengu okwenzakalayo ey'bhedlela zikahulumeni. Kube nakhona kungaqali lezi lezi tori sesizizwe kakhulu. Zenzeka ngisho naseduzane kwethu

Yikho lokhu ukuthi uthi umuntu uyafika, uthole ukuthi umhlengikazi akanasikhathi noma akamuphi nje nendlebe yokuthi amuzwe ukuthi mhlawumpe unani. Nanokuthi uthi uyafika ngesinye isikhathi uzwe kuthiwa baselantshini noma bahambile basetiyeni. Abanye bedikile bethi bayabuya ngakusasa sekugcwele into ongayazi.

Kungayikho ukubiza imihlangano, mhlampe kube nama-program thizeni. Mhlampe iy'nsuku ey'nhlanu evikini mase kuze abantu bezofundisa ngaleyo nto okumele befundise ngayo ngaleso sikhathi.

Uma hlampe kungaqinisekisa ukuthi endaweni nendawo yasemakhaya kube hlampe nesikole esisodwa esizoba esabantu abakhubazekile. Ngiyacabanga ukuthi lokho kungalekeleleka kakhulu kubantu abakhubazekile.

Ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ngoba ngesinye isikhathi uke umuntu ehambe ethi uya emtholampilo kutholakale ukuthi akaphethwe ilutho. Lapho sekuzodingeka ukuthi mhlawumpe aye kumelaphi wendabuko. Manje ngiyacabanga ukuthi uma kuthiwa kukhona hlampe umtholampilo okukhona futhi abelaphi bendabuko kungasiza kakhulu ekulekeleleni umphakathi.

Kubalulekile ukuthi ngokuhamba kwesikhathi umuntu isiguli kusetshenziswe umkhiqizo we-detox. Ngoba kuningi esikudlayo kuningi esikuphuzayo, umzimba nawo uyakhathala. Uma nje singafunda ukunakekela imizimba yethu, kungakuhle kakhulu emhlabeni.

Eyi khona kunzima kakhulu ngoba sonke asithandi ukukhuluphala. So uma kuqhamuka izinto ezintsha zokwenza ukuthi abantu benciphe emzimbeni .

Kumele kube nolayini la uma uzolanda amaphilisi ungaxutshwa nabantu abagulayo, ngoba lokho kuthatha isikhathi kakhulu.

Ngiyakholwa ekuthenini lesisho esithi imfundo ayikhulelwa, uma singayifundisa kabanzi ngosifo lofuba nangezinye izinto futhi ezenzakalayo, ngabe abaguli abantu. Asikho isibalo esikhulu sabantu abagulayo. Ngoba ngabe sifundisekile.

Kwesinye isikhathi uhulumeni nje sesikhuluma iqiniso akakuthandi ukuqasha ngoba uma emaklinikhi kunabasebenzi hlampe aba-more than five ababekelwe ukuthi bona bazonaka lokhu, noma bazonaka omama abakhulelwe noma abazonaka kanjalo kanjalo. Ngabe nje yonke into i-right. Kodwa manje-ke ngoba uhulumeni wethu akakuthandi ukuqasha. Hayi kuzohlezi nje kuba ney'nkinga nasemtholampilo.

Ngicabanga ukuthi i-COVID-19 ibucayi kakhulu, ngoba izimpawu zakhona zinzima kakhulu. Kucishela umoya akumele ube eduzane kwabantu, ngoba isifo esithelelana kakhulu futhi kalula.

Okokuqala nje ngingaya emtholampilo bayongihlola ukuthi ngampela ngampela iyo yini i-COVID-19. Emva kwalokho-ke mase-ke ke ngiyagquma ngoba isakhona i-COVID-19 kwathiwa sigxume, sithenga o-eucalyptus oil yonke leyo nto.

Umsuzwane, kanye nebuzane .

Abantu balahlekelwe imisebenzi. Abanye ukulahleka nje abantu belahlekelwa imisebenzi abaningi ngoba iy'nkampani bese zidiliza.